Ee, tharollo e teng ka mokgwa ona hobane sepolesa se ka kgona ho o thusa, mme se nke motho eno a o hlekefetsang se mo ise tjhankaneng.

Nna ke re di lokile hobane di kgona ho tshireletsa batjha ba rona. Ba sekebe ba ba le bana ba le ba nyenyane ebile nthong tse ding motho o ka fumana hore o a betwa tseleng mme ha nwele dipidisi tsena, o kgona hore a se ke a ba le ngwana le motho a mo betileng.

Dumela, ngaka. Ke ne ke re ke botse ka tsena tse fapaneng tsa ho thibela pelei, mme ke kopa o ko nhlalosetse le tseo o bonang hore ke tsona tse lokileng hore nka di sebedisa ho thibela pelei.

Ke ile ka di nwa nako e telele mme ke nkile nako ya ka, ke nkile le tshepo ya ka ke e behile ho tsona. Kathe dipidisi tsena, atjhe le kgale, ha se tsona tseo yona ke nahanang hore ke rekile tsona. Ha ke nahana ke di rekile ka tjhelete ya ka ya ho qetela, pelo ya ka e ne le bohloko ka ho fetisisa. Mme ne ke na le tshepo ya hore ke tlo theoha mmeleng kathe ke a ithetsa.

Ke bona e le ya sekgowa hobane ba kgona le ho shebela dikotsi tse ka hlahang mme o di qobe pele ntho tse ngata di ka etsahala. Ebile ke bona e le yona e bolokehileng haholo ka hore ntho tse ngata tse ba di sebedisang ke ntho tse leng hore ba se ba di shebile mme ba ile ba di tutsa kaekae ho bona hore hantlentle di a sebetsa kapa jwang.

E ne le hobane tshwaetso ena e ne kena ka tsela tse fapaneng mme ka tsela tse ngata. O no kgona ho tshwaetseha ha motho a o tshwara feela, ha motho a bua le wena. Ha motho a o kgohlella. Jwale e ne e le ntho e leng hore ha ya tlwaeleha haholo mme e ne le tshwaetso e kotsi haholo. Ebile e ne e le eleng hore le tsona di ngaka ne di sa tlwaela ho sebetsa ka yona. Mme le batho ha ba nahana feela hore le ha ka tsoha mona ya mabenkeleng, motho ya nang le nna kokwana ena a mo tshwara, e tlabe le ena e seng mo tshwara le ena ka tsela eo. Jwale ke yona e ntho e ne tshosa batho haholo hobane tshwaetso ena e ne kena ka tsela tse ngata ebile tse fapaneng, ebile o tshwaetseha ha bonolo ka tsela tseo.

Ke nahana ke e lekaneng hobane ba kgona ho phetha mabaka a bona mme ba kgona ho reka dijo, diaparo le tseo ba di ratang. Jwale ke bona e lekane hobane tsohle tse ba labalabelang ho di pheta ba kgona ho di pheta ka tjhelete eo ya bona Ebile le mmuso o kgona le ho ba nyollela yona selemo le selemo ha ho kgonahala.

E, ke bona e le hona hobane ba tla ka meriana e fapaneng e leng horeng mmele ya batho ba Afrika Borwa ha ba tlwaela mme ha e fihla mmeleng ya bona ha e ba tshware hantle hobane mmele ha wa tlwaela moriana oo jwalo. Mme ke moriana wa naheng e nngwe e leng hore naheng eo ba tseba hore moriana o tshwara batho ba bona hantle. Ha ba tseba hore ha o fihla Afrika Borwa, o ka lematsa batho ka tsela e kae, kapa o ka tshwara batho jwang.

Re na le mefuta e fapaneng ya diahammele. Re na le di-carbohydrate, meroho le ditholwana. Mabese, mme mafura le oli. Jwale hore mmele wa hao o tlo dula o sebetsa hantle, o ka ja ntho tse tshwanang, dijo tse tshwanang le bo di-carbohydrate haholo, meroho le ditholwana le di-protein le tsona o ka di ja haholo mme wa fokotsa haholo ho mafura le oli, ka ha di sa lokela mmele mme ha se hore ha di a lokela mmele ha o di ja, empa ha di a lokela mmele ha o ka di ja haholo. Jwale ka tsela eo o tshwanela fela o fokotse hanyenyane ka ho tsona mme o tiise ka ho tsena tse ding.

Ke a ba kgothaletsa hore ba nke dipidisi tse thibelang pelei hore ha ntho e tshwanang le ena e ka etsahalang hape ka mora nako e nngwe, re be fumana hore ba itshireleditse, mme ba nwele dipidisi tse thibeletsang pelehi.

Ke ka dula ke na le basebetsi ba bangata mme ke na le batho ba emeng ka thoko, ba malalaalaotswe hore ba ka kena neng kapa neng ha ke ba hloka hore le ha hokabana le mosebetsi ya lofang ho ba ne le mong ya tla kenang a nne a le malalaalaotswe hore batsofe ba kgone ho dula ba hlokometse.

Ke ka ba leboha ka ho tsebisa setjhaba ka mesebetsi e metle ya bona, mme ke ba hlalosetse hantle le hore tshebedisano mmoho e ntle haholo Lefapheng la tsa Bophelo, ebile e ngata e a phela.

Ee, ke nahana hore e ka kenyelletswa hore le batjha ba tsebe hore mono ho na le ntho tse ngata tse bohlokwa tse elwang, mme le hore lebollo ke setso, ha se ntho e leng hore ke ntho ya ho bapala. Eo batho ba le hore ba ka e nyahlatsa fela.

Ke ka founela sepolesa, ke se tsebise ka ausi oo. Ebile ke ba hlalosetse hantle le hore ha ke batle batho ba tsebe hore ke nna eno ya buileng, mme ka tsela eo ba tla kgona ho mo fumana e be le nna ke fumana le yona tjhelete eo.

Ha ke nahane hore e lekane hobane ba ena le ditlhoko tse ngata mme o ka fumana hore nako e nngwe tjhelete eno e qetella e fella ditlhokong tsa bona tseo tse ngata. Nengbeng o fumane e fella dipidising le dijong feela. Ha ba kgone ho fumana ntho ya ho apara. Jwale ha ke nahane hore tjhelete eo e lekane.

Dumela, mohlomphehi. Ke ngola lengolo lena ka pelo e bohloko ke re ke tlo o bolella hore re hanetswe ho kena sepetlele ka Mantaha. Ketso eno ha ya ntshwara hantle hobane le nna ne ke tlile ho tlo phetha mabaka a ka jwaloka mang le mang. Jwale ke fumana ke hanetswe ho kena sepetlele, ke sa fuwa lebaka le hlakileng hore hantlentle ho hanelwa eng. Ke utlwile bohloko haholo ebile ke kgutla ke ipotsa hore ana sepetlele sa hao ho kena batho ba entseileng jwang. Ke a leboha.

Ke nahana hore ba ka nka qeto ya hore ba kenye sepolesa se sengata makeisheneng mme ba kope le hore baahisane ba sebetse le bona hore ba fumane batho bana ba rekisang meriana e seng molaong.

Etsa bonenne ba hore o dula o hlapile ka mehla le matsatsi, o hlwekile mme o oke le setho sa hao sa botona nako le nako hore le sona leqeba le kgone ho fola. Leqeba o le thobe ka metsi a nang le letswai hore le tle le fola ka pele. Mme o etse hore kamehla le matsatsi le otlwa ke moya. Ha le aparelwe ke mofuthu o mongata.

Dumela, titjhere. Ke o letsetsa tjena hobane ke utlwa ke sa utlwisise hantle hore hantlentle bana bana le ba rutela eng ka thobalano dikolong. Hana jwale ngwana enwa o mpotsa dipotso tse ding tse sa lokang, ebile ke bona eka ngwanona o se a batla ho etsa thobalano, ebe le kgothalletsa bana bana hore ba etse thobalano ba le banyenyana kapa le etsa eng mono? Ke fumana ke sa utlwisise hantle, ke kopa hantle o nhlalosetse hore ho etsahala eng mono sekolong.